Munghana ndzi tsakela ku ambala swa ndhavuko ya van'wanyana hikuva siku ra ndhavuko i siku ro xixima kumbe ku tlangela ndhavuko kambe ku nga ri wa mina ndzi ri wexe ku ri ndhavuko ya hina hinkwenu tanihi vaakatiko. Ndzi yi tsakela ku mbala swa van'wana leswaku na vona va ta swi vona leswaku ya xiximana tanihi vanhu ende ha hloniphana ene ndhavuko hinkwenu ha yi tlangela ha yi tsakela.

Vavasati va ambala xibelana, miceka masandhazi kambe vavanuna va fanele va ambala tinjhovo.

Ndzi vona ingaku vantshwa va sweswi a va ha tekeli enhlokweni xintu xa khale hikuva vantshwa va sweswi va timbalela swilo swa vona swo koma a va ha landzeleli na ndhavuko hi nkarhi wo se wo tlangela ndhavuko wa hina a swa ha talanga u kuma vantshwa va ri ku tlangeni va mbale ndhavuko va timbalela swa vona na loko va mbale ndhavuko swi cinciwile masiku lama swi va swi komile a swa ha fani na khale.

Ina tanihi Mutsonga ndzi vona swi ri na nkoka ku tidyondzisa hi mindhavuko ya vanhu van'wana hikuva ndzi nga va ndzi ri Mutsonga kambe ndzi munhu swi fanerile leswaku ndzi kota ku tlangela na vanhu van'wana ndzi hanya na vanhu van'wana hi tivana mi tiva mindhavuko hinkwayo leyi nga kona eka tiko ra hina hi kota ku ri mi ta kota ku yi tlangela.

Vana va masiku lama va tirhandzela ku mbala tirhoko to endliwa hi malapi ya xintu a swa ha talanga leswaku ku mbariwa swibelani, miceka va tiambala swa manguva lawa.

Ina swa fanela kumbe vutlhari leswaku a nga tekiwa kun'wana hi ngopfungopfu loko o va a lovele hi nuna a ha ri ntsanana leswaku a ta kota ku ya mahlweni a va na muti a va na nuna lava nga ta tiyisana vo kombana swa vutomi.

Naswona loko va ala a hi nkingha hikuva vo tala loko va tekiwile va va va ri na vana va va va chavela vana va vona ku ri va ngo ya vukati byin'wani va fika va nga khomeki kahle. Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va titshamela kona kwale ka vona vukatini va tihlayisela vana va vona na ndyangu wa vona.

Mina a ndzi ta swi endla hikuva loko ndzi ri na munghana a fanekele a swi tiva leswaku mana wa mina i mana wa yena a nga kota ku ya ka mana wa mina a ya vulavula na yena a kombela ku pfuniwa tanihi mutswari.

Leswaku u kota ku swi tiva ku ri hi wena mani u suka kwini u ya kwini. Xivongo swi na nkoka eka ndhavuko wa hina hikuva hi tiphata hi swona.

Mavito ya swivongo i swiphato ya na nkoka hikuva hi ha tiphata. U fanekele u swi tiva leswaku hi wena mani wa ka mani u n'wana na mani loyi a ku tswalaka u tswala hi mani va suka kwini va huma kwini.

A ndzi ta n'wi byela ku ri nkoka wa swivongo i yini hi ku n'wi tivisa leswaku a fanekele a swi tiva ku hi yena mani u n'wana na mani loyi a n'wi n'wi tswalaka i mani i tswale hi mani va suka kwini va huma kwini lowu va humaka kona leswaku a ta kota ku tiva maxaka ya yena.

Hlamusela leswaku nkoka wa mavito ya swivongo i yini hikuva swivongo swa hambana munhu un'wana na un'wana i na xivongo xa yena so swi na nkoka leswaku munhu a tiva swivongo swa yena na mavito ya swona na lomu swi sukaka kona.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku vukreste byi kahle naswona byi papalata byi papalatisa ka swo tala leswi munhu a nga swi endlaka swo huma endleleni swo biha hikuva tanihi mukreste wa swi tiva leswaku u na swo karhi swidyoho leswi u nga fanelaka u swi endleke.

Hi ku ya hi vutivi bya mina vukreste byi nghenisiwe hi valungu lava va nga ta hi mikarhi yo lwisana na mfumo wa Afrika-Dzonga laha va nga ta va fika va hi tekela tiko va va yi nghenisa ka swa vukreste.

Mina ndzi nga vula leswaku vukreste byi nga va byi nga va byi nghenisiwe hi tindlela to biha kambe bya hi pfuna hi ku hi papalatisa swo tala hikuva munhu loko a hanya ku fane xi va kona lexi a pfumelaka ka xona xi kota ku n'wi pfuna hikuva loko u pfumela ka xilo u kota ku tikhoma u swi tiva leswaku ku na swo karhi leswi u faneleke u nga swi endli hikuva leswi u pfumelaka ka swona a swi pfumelelani na swona.

Ndzi ta xava xibelani nceka yele duku ra nhloko ni xava na masandhazi.

Ndzi nga vula leswaku vuhlalu bya hambana bya hambana naswona byi endliwa ku hambana swi na nkoka leswaku loko u karhi u endla vuhlalu kumbe ku xava vuhlalu u vutisa leswaku vuhlalu lebyi u byi xavaka i byi i bya ku ya kwini u ya byi ambala na yini ende a kwini.

Vafanele ku ambala tinjhovo.

I swibelana miceka tiyela duku ra nhloko vuhlalu na masandhazi.

Ndzi rhandza Dokodela Thomas Chauke hikuva tinsimu ta vona ti fambisana na swa vutomi naswona ta dyondzisa.

I swa ku u ta kota ku tiva ndhavuko ya wena u tiva na vunanga lebyi u fanelaka ku ku cina kumbe ku yingisela byona hi nkarhi walowo loko u ta va u karhi u tlangela ndhavuko wa wena.

Ndzi kuma dyondzo ya vutomi hikuva tinsimu ta ndhavuko ya Vatsonga ti dyondzisa hi ti yimbelela kumbe ku dyondzisa hi leswi munhu a fanelaka a hanyisa swona evuton'wini a ta kota ku vuyeriwa.

Ndzi tsakela Dokodela Thomas Chauke hikuva tinsimu ta vona ti dyondzisa ndhavuko na swa vutomi.

Tiyindlu ta vona i tiyindlu to fana na ta mabyanyi ta madekeni ina naswona ka tshameka eka tiyindlu ta muxaka lowu.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku hlayisa muti no sweka ku hlantswa ku basisa muti no kurisa muti hi ku ya hi ku endla vana.

Mintirho yo fana no risa swifuwo ku aka no basisa endyangwini kumbe emasin'wini hi mikarhi yo rima.

Ina ndza swi kota kambe ndzi dyondzise hi vatswari va mina loko ndza ha ri ntsongo.

U fanekele u swi tiva leswaku u huma kwini u ya kwini un'wana wa ka mani mi suka kwini leswaku u ta kota ku tiva la u humaka kona swi ta kota ku papalata no tihlanganisa na maxaka ya wena.

E kokwana a ndzi kombela leswaku ntlawa wa mina wa le kerekeni wu ta wu ta khongela na mina laha kaya hikuva mina ndzi pfumelelana naswona ripfumelo ra mina ri le ekerekeni kambe ndza swi tiva leswaku a hinkwenu la mutini hi nghenaka kereke kambe a ndzi kombela leswaku ndzi mi ndzi pfumelela ndzi vitana swikhongelo swi ta swi ta khongela na mina laha ndzi tshamaka kona.

Mufambisi wa khwayere ndzi nga vula leswaku swi na nkoka leswaku khwayere yi huma yi kambisisa na tin'wanyani tinsimu ta le handle swi ta kota ku tisa ntsako eka hina vayimbeleri na lava va nga ta va va ri kona vayimbeleri hikuva loko u ri muyimbeleri u yimbelela vanhu vo hambanahambana swi na nkoka leswaku hi angarhela vanhu hinkwavo.

I ku va ti karhi ti ku endla leswaku u khoneketa na moya kumbe i va ximoyeni u kota ku khensa no dzunisa hi tona.

Ina swi hambanile hikuva swa masiku lama swi endliwa ngopfu swi tala ku endliwa kambe swa khale a ku ri swa leswi swi khiwaka kumbe leswi swi byariwaka swi kota ku dyiwa swi nga cheriwangi swilo kumbe ku tatisiwa hi swin'wana.

Munghano wa vuhlalu bya mina ndzi lo teka vuhlalu ni ti tekela njhara ndzi tekela nayiti ndzi ti hoxetelela ndzi karhi ndzi khavisa ndzi ti hoxetelela ndzi khavisa ndzi khavisa ndzi endla hi laha ndzi lavaka hi kona leswaku byi ta saseka.

Makoti xibelani ku cinca ka xona wa xi boha ivi u yima u sungula ku tlhekuta u yisa na le masayiti u cina hi ku yisa ematlhelo u karhi u ku cinisa sweswo u tlhekuta u yisa a ndzhaku sweswo u karhi u phidelela u phindelela.

Rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa mina wa Xitsonga lebyi vitaniwaka xigaza.